Ngilindele izimvula ezinamandla, kanye nobusika, obubanda kakhulu, kanye nehlobo elishisayo, kanye nesikhathi sokuvuna esingesihle kangako.

Inhlobo yezitshalo okungenzeka kakhulu zitheleleke ngezintuthwane kuthiwa yi-fynbos plant. Imbewu yalezi zitshalo iheha izintuthwane ezinama-appandages amancane amhlophe, anamafutha abizwa ngokuthi ama-eliyozonzi. Ukuze uthole le mivuzo enomsoco, izintuthwane zingcwaba imbewu esidlekeni sazo phakathi nendawo. Lapho zidla khona i-eliyozom futhi zilahle imbewu enganalutho ezindaweni eziphephile ezilwaneni ezidla imbewu namagundane emlilweni.

Izikhukhula zinomthelela emasimini nasezitshalweni. Ukulimala kwenzeka ngenxa yokuthi inhlabathi egcwele izikhukhula iphelelwa wumoya mpilo ngokushesha, futhi izitshalo eziningi zidinga umoya mpilo ukuze kusetshenziswe umzimba okuvamile. Ukukhula nokuthuthuka, izikhukhula ngokuvamile ziholela emazingeni angaphezulu ezifo zezitshalo ezinciphisa ukuma nesivuno.

Ukugoma kudlala indima ebalulekile ekulawuleni impilo yomhlambi wami wezinkukhu. Ukugoma kungavimbela izifo eziningi ezenkukhu. Ukugoma kuyinqubo lapho izinkukhu zinempilo zitheleleka ngendlela elawulwayo nge-pathogene efile noma ebuthakathaka. Ukunikeza imithi kwezinkukhu zami, kusiza inkukhu zibe nempilo enhle.

Ngangilokho ngizitshela ukuthi wonke kuzolunga. Ngiphinde ngizilolonge ukuze ngizame ukungacabangi kakhulu, ngiphuze amanzi amaningi, ngibuye ngizindle ngithandaze futhi. Nokho kungisizile ukuba ngidlule esikhathini sami esinzima kakhulu.

Bangabaxoxela izingxoxo mayelana ngokulima. Nangokuthi bebelima kanjani bengakatholi ithuluzi elisha. Bengabathatha behambe nabo ukuyolima. Bebabonise ukuthi bona balima kanjani, babafundise nokulima.

Basebenzise amabhakede lapho bewasha izimoto, besebenzise amanzi kabusha lapho bewasha izitsha. Futhi besebenzise amanzi asesebenzile ukuchelela ingadi, futhi bevale ompompi baqinise.